Go ka go etsa gore o itekanele mo mmeleng, go ka go etsa gore o seke wa nna le malwetse, gape o a itumela, gape di itlosa le bodutu ka nako e le nngwe.

Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki go etsa gore itekanele mo mmeleng, go ka go etsa gore o seke wa tshwarwa ke malwetse le go tlosa bodutu ka nako e le nngwe.

Go botlhokwa go seka-seka gore o rata mofuta ofe wa metshameko go go thusa go tlhopha o go tshwanelang, metshameko ya go thusa ya motho wa ntlha, metshameko ya go lwela ya lefatshe, metshameko ya battle for metshameko ya go lwela.

Didirisiwa tsa ileketeroniki tsa metshameko di ema tsela e metshameko e tumileng ya gompieno e tshamekiwang ka yone, ka gore e dira e e kgatlhisang, e e le e e atamelang batho ba bantsi ka ntlha ya go ya pele ga thekenoloji. Metshameko ya gompieno o na le ditsela tse di farologaneng tsa go tshameka e ka tshamekiwa mo didirisweng tse di farologaneng.

Fa o le moithuti yo o tshamekang metshameko ya ileketeroniki mo mogaleng o ka bona melemo le mathata mo motshamekong, go botlhokwa go seka-seka melemo le mathata a motshameko e go go thusa go dira ditshwetso tse di siameng fa o batla go tshameka motshameko.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tlhokega dilo di le mmalwa, go tlhomamisa gore motshameko oa siame, dilo tseno di ka nna tsa farologana go ya ka mofuta wa motshameko, mme go na le ditlhoko tsa motheo tse di tlwaelegileng. Sediriswa sa motshameko, connection ya inthanete, motshameko akhaonto ya inthanete, didiriswa tsa go buisana.

Fa o tshameka metshameko ya inthaneteng o sa kgaotse go ka go ama ka ditsela di sa siamang, go akaretsa botsogo jwa mmele le jwa tlhaloganyo le go dirisana le ba bangwe. Motshameko wa ka o ke o ratang wa inthanete ke wa bolo.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data go buisana le mo inthaneteng, go tsenya batho mo go one le go tsamaisa tshedimosetso ya metshameko. Fa go sena data mogala wa gago ga o kgone go fetisetsa le go romela tshedimosetso, mme motshameko wa o kgone go dira.

Go na le mabaka a le mantsi a dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya mo inthaneteng bosigo fa go fapana le motshegare, go tlhoka ditshenyego, go tshameka le ba bangwe, go fokotsa kgatelelo ya maikutlo, iphitlhela ditsela tse dingwe, go itumelela go tshameka.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka tokafatsa matshelo a rona ka ditsela di le mmalwa, go akaretsa go tokafatsa bokgoni wa go rarabolola mathata, go tlhatlosa go dirisana le ba bangwe, le go fokotsa kgatelelo ya maikutlo. Le fa go ntse jalo go botlhokwa go tshameka ka nako e e lekaneng go tila mathata a a amanang le go tshameka o sa kgaotse.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka nna ya nna le dikotsi fa o sa loge tlhagafalo, go tlhagafalo ke selo sa konokono go go sireletsa mo dikotsing tseo.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka ntlha ya di le mmalwa tse di amanang le go fitlhelela thekenoloji le ditshebeletso.